Hangata ha ho feta dithabeng signal e dula e shwele kapa e lahlehile. Keletso ya ka ke hore feela ke kopa o time phone ya hao metsotso e leshome kapa ho isa e leshome le metso o mong. Ha e feta o be o e light-a ha o qeta ho e light-a signal ya hao e tlabe e kgutlile o kgona hore o foune kapo o sebedise network ya hao.

Nna nka le thusa ka hore le fumane ditshwantsho dikoranteng hona le ditshwantsho le teng le magazine-ng a rekiswang jwalo ka bo Shoprite bo Spar, ho rekiswa di-magazine moo o ka kgona hore o reke di-magazine kapa o reke dikoranta o petjhe ditshwantsho tseo eleng hore wa di hloka moo.

Hore ke etse hore a se ke a e sebedisa ho nfeta hobane ha e patale ke tlo tlameha hore ke behe limit ya ka ya data hore a se ke a e sebedisa ho feta nna ke tlo beha limit e kalo ka five gig. Five gig eo ha ka e feta feela ho ka fihla ho yona a sa sebedisitse data ho fihla ho five gig e tlo pause e tlo ema hona mono ke yona ntho e ka etsang hore a se ke a qetelletse a sebedisitse data ho feta nna.

Playlist ke dipina tseo e leng horeng di teng founung ya hao tse o di tsebang kapa ke dipina tseo eleng hore o di behile ka tatellano ho latela pina tseo di ratang ka teng. Ke yona playlist kapa ha ke o tshelletse dipina tseo e leng hore wa di rata. Ke playlist eleng hore o tla be o e batla eo dipina tse tla be ke o file tsona e tlabe e le playlist e leng hore wa e rata o tlo letsa dipina tseo ka mokgwa oo playlist ya hao e tsamayang ka teng.

Ke tlo mo hlalosetsa hore ha o qala ho fihla moo o fuwa hora hore o sebedise data eo hora eo ha e ka feta o soka o qeta ho sebedisa data eo e tlo fe. E tlo pause-iwa e tlo emiswa e tlo emiswa hobane o tlabe o soka o qeta ho sebedisa data eo ya hora. Jwale ha o reka dijo moo o dutse moo dijo tseno ha o qetile kapa o soka o di qeta hora ha e ka feta feela o soka o qeta ho sebedisa data o buletse hotspot moo e tlo phosuwa.

Hore kaofela lefatshe le tsebe hore ke Heritage Day kapa Heritage Day e ketekelwa kae ke tlo tlameha hore ke ye seyalemoyeng hore ke ba jwetse hore re ketekela kae Heritage Day re etsa eng hokae. Ho tlabe ho na le dijo ho tlabe ho na le dikoloi tsa mahala tse tlo lata batho.

Ha ke ikutlwe ha monate hobane ho bona tse tswang mose ho mawatle re di shebella haholo mona na Afrika Borwa. Hobaneng ra ba support-a empa bona tsa rona kwa ha di hlahe ha ha di shebelle haholo. E bontsha hore ha ba re support ha ba rate difilimi tsa rona ba rata ha re shebella tsa bona re support-a bona. Jwale ha ke ikutlwe ha monate ka taba eo.

Setjhaba hore le tsebe hore marangrang ana a mahala a tlo sebetsa jwang le hore na le tla fumana ka le tlo tlameha le le nke di-ID tsa lona le ye Mosupatsela mona moo eleng horeng re tlabe re o kgona hore re buwe setjhabeng. Setjhaba se tsebe hore ba tlo fumana dintho kae o tlo nka ID ya hao o ye o lebaleng la dipapadi le bitswang stadium. Kaofela batho ba tlabe ba ya mono ba lo fumana di-phone tsa mahala tsa hore di na le data ya mahala di na le airtime ya mahala.